Ingxaki eyenzekayo kumaphephandaba abantu abaninzi sebethe batshintshela kwidijithali ngesilungu. Amaphephandaba akasenayo inkxaso kakhulu ngaphandle kokuba ke loo maphephandaba akathengiswa afumaneka mahala. Abona bantu baye bawafunde ke amaphephandaba ngabantu abadala basezilalini kwaye ke abantu bawafumana loo maphephandaba xa besazi ukuba kukhona izipeshali ezikhona zeevenkile ezinkulu ngaphakathi kwawo. Kodwa ke kona kona inani liyehla lamaphepha.

Heyi, kunganzima kakhulu ukuba izimatifowuni zingangabikho. Ngoba okokuqala yonke impilo yomntu ixhomekeke kuzo ezi zimatifowuni kula maxesha angoku, imisebenzi ixhomekeke kuzo ezi zimatifowuni kula maxesha angoku. Kodwa ke ukuba zingangabikho yonke indawo kungabonakala ngolo suku ukuba wonke umntu ube sengxakini. Kodwa utshintsho olungakhona lulwazi olungolunye olungazama ukufumaneka olufana nokuba mhlawumbe ndifunde iincwadi, ndifunde wona loo maphephandaba, ndinake zonke ezinye izinto ezikhona apha ekhayeni, ndinake nezityalo nayo yonke into engathi indibuyisele ingqondo.

Ndiyacinga okokuba kukuya uyobukela emabaleni xa ngaba ukufutshane neendawo zokubukela usezidolophini. Kodwa ke enye indlela yokubukela ezemidlalo kukubukela usebenzisa ezi zinto kuthiwa zii-DSTV ezingabhataliswa kakhulu okanye ubukele kwezi zamahala iitshaneli. Ndiyacinga uba ke kulula ukuba ubukele ezemidlalo kanjalo okanye ke uvele uzimamelele nje kunomathotholo mhlawumbe ngeke kufane noba awuyanga kwezi ndawo ezo kudlalelwa kuzo. Kodwa xa ngaba usendaweni esezidolophini okanye emalokishini, kukuya khona emidlalweni uyobukela emabaleni wakhona.

Heyi mfondini, heyi yavele yaphela ke naloo datha leyo. Kudala ndizama apha ukuba ndenza umsebenzi wesikolo kodwa ke ivele yaphela le datha bendinayo. Andazi ke noba yeyiphi eyona engafikeleleka ngoku ngoba le bendiyisebenzisa ibincinci kakhulu kwaye iyadura kakhulu, imali yokuyithenga ayisekho kakhulu ngoba kudala kwakukade ukwazi ukuthenga ngemali encinci kodwa kwezi ntsuku awusakwazi ukuyithenga. Kunjani wena, unayo idatha apho? Ungakwazi uzondincedisa apha kulo msebenzi endiwenzayo apha? Imali yokuyithenga le datha andinayo, iphelile kwaye ndifaka le ncwadi kusasa esikolweni.

Ndiyacinga ukuba ingayinto entle kakhulu kwaye mhlawumbi nditsho ukuba yinto entle yokuba amathala eencwadi abe nayo iWi-Fi ngoba abantu abanintsi abafundayo basuka emakhayeni ahlelelekileyo kwaye abanye abasebenzi kodwa basafunda. Nto leyo ethetha uba akukho lula ukuba nayo idatha enintsi ongakwazi ukuba ujonge ngayo iividiyo kwi-intanethi nokuba mhlawumbe wenze irisetshi ngesilungu. Amathala amanintsi kamasipala nasekuhlaleni kungakuhle ukuba abe nayo iWi-Fi.

Ndiyacinga apha ingathi xa kuthiwa kukhona izinto ezifana nezo kungafuneka kubalwe amalungu osapho ukuba mangaphi na and kwaye ke zingaphi izinto abazisebenzisayo kulo mstrimisho. Abanye ke basebenzisa i-TV yasekhayeni, umabonakude wasekhayeni, abanye basebenzisa oomakhalekhukhwini babo. Ndiyacinga ukuba kungathwa mhlawumbe kunyuswa inani lokubhatala nalo elithi lenyuse inani labantu abakwazi ukuthi babelane ngayo le le app yomstrimisho abayisebenzisayo ngelo xesha.